Le meko mna ndingaye ndiyilungise ngohlobo loba ndimise ii-sites ezi babukela kuzo bangakwazi ukubukela kuzo, ndizivale kwiWi-Fi. Xa ngaba leyo ingasebenzi wonke umfundi oya elayibrari kufuneka ashiye ifowuni emnyango. Xa ngaba kukhona into ayidinga ukuyenza ngefowuni, basebenzise iikhompyutha zesikolo, zona zizobe ziqashelwe uba azizungena kwezi video sites ezi bazithandayo.

Luthetha uhlobo iteknoloji eseyikhule ngayo nohlobo izinto esezizokwenza ngeteknoloji mvanje. Umzekelo ukuxhumana nabantu bakowenu abakude sekuzosebenza iteknoloji. Kodwa ke i-intanethi iyadingeka kuyo yonke loo nto leyo ngoba umzekelo, oomabonakude sesizoba nabo ngoku jikelele.

Xa kuthethwa ngeenkonzo zostrimisho mna ndiye ndithande uNetflix. Ndiyawuthanda noShowmax kodwa uShowmax akululanga ukubukela ngawo njengoNetflix. Kanti uNetflix uyakwazi ukubukela lula, uyakwazi futhi ukutshixela iskrini njengomntu othanda othanda ukusebenzisa i-smartphone sam erumini yam ndizivalele. Ndibukela uNetflix kweyam ifowuni.

Kule meko ndiye xa ngaba bendidinga ukuwusebenzisela entweni endikwaziyo ukuyidawunlowuda ndiye ndiyidawunlowude ndenze i-research ngayo. Ndiyidawunlowude ndijonge uba ndizokwazi na ukuyenza ngexesha elincinci xa sekuphele idatha. Uba andizukwazi ke kuba lukhuni, ndiye ndimise imisebenzi endiyenzayo.

Kubalulekile kakhulu kuba kaloku iWi-Fi yam idontsisa abantu okanye iifowuni eziyi-ten. Xa kungadontsa ngaphezu kwalo kweso sibalo, ayikwazi ukudontsa kakuhle, iyawuphazamisa nokusebenza kweyam ifowuni. Ngoko ke iphasiwedi ndiye ndiyithande ngoba nabantwana ngaphandle bayathanda ukuthi ncathama kuma phasiwedi angenawo. I mean kumafowuni angenayo iphasiwedi.

Iifowuni neendlela esetyenziswa ngayo, nendlela ekhule ngayo, indlela yokusebenzisa kwamafowuni seyingaphezulu. Ngoko umntu kudinga uba kube nguye ozigadayo izinto azenzayo kwezi kula mafowuni siwasebenzisayo. Kuba kaloku xa ngaba indlela abanye abantu abaphila ngazo ngayo abone ukuba yena mhlawumbi usemva nengamenzela loo nto leyo abe nokucinezeleka.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kuba ezi nkonzo siye sizibhatalele sicinge uba yonke into esiyibonayo evela phaa ekhangiswayo sizokwazi ukuyibukela kuzo, ngoko ke intliziyo ingabuhlungu. Futhi ike yenzeke loo nto leyo kodwa ke ayikho into endiye ndiyenze ngaphandle kokuthi ndiphinde futhi ndisebenzise enye iephu. Mhlawumbi inyanga, inyanga ezintathu ide ingene nakule endiyisebenzisayo iephu.

Ndingaqale ndimbuze uba unayo na imali ebhankini okanye ebezoyongeza ngemali anayo endlini. Emva koko ndingambuza ukuba uzoyisebenzisela nini, kwinto nini nokuthi uzoyisebenzisa ixesha uyidinga ixesha elingakanani .

Njengomntwana wesikolo iye indincede kakhulu. Ikakhulukazi xa ngaba ndisenza uphando nemisebenzi yam yesikolo kuba ilayibrari ithanda ukuba kude nasesikolweni nasekhaya. Ngoko ke ndiye ndikwazi ukusebenzisa iWi-Fi ndenze umsebenzi wam wesikolo ngefowuni ekhaya.